Kgetlho la ntlha ga ke palama sefofane ke ne ke ikutlwa ke tshogile thata, ke nagana gore se tla wela mo fatshe. Ga ke palama sefofane ke ne ke etela lefelo la Kapa.

kgatlhego ya gore nka palama sefofane ka gonne ke a se tshaba ke bo boi thata, ke na le tlhaloganyo ya gore ka lengwe la matsatsi se ka wela fo fatshe.

Selo sa ntlha se tsala a tshwanetseng gore a se dire ke gore a ye ko dikantorong tsa home affairs a ile go dira yone passport-o gore a kgone go tswa mo Aforika Borwa a ye ko nageng ya Nigeria, fa a tsena ko boemelafofane go tshwanetse go ntsha passport a ba passport-o ko boemela fofaneng le go wa go nna malatsi a le makae ko a yang ko teng.

Bese ke e ratela gore e pega batho ka tlhwatlhwa tlase, mme se ke sa se rateng ke ditsela tse e leng gore bese e a di dirisa ka la gore ga di mo maemong a ntseng sentle.

Ke ise ke kopane le mathata ka go reka karata eno e e botlhale ka go nne la gore ba re tlhaloseditswe ba re ruta ka yone gore o tshwane itse gore ga o fetsa go e reka, o ye ko ofising e leng gore e gaufi e berekisang di dibese gore o kgone go e tlatsa.

Gore motho e nne mokgweetsi wa bese o siameng o tshwanetse go nna le yone license e e etsang gore motho a terebe dibese, ebile a nne le lekwaloitshupo le le siameng la mo Aforika Borwa.

Ba ba yang tirong ka dibese ba gona le strike ba amega ka gonne o tshwanetse gore ba dirise dithekisi go ya meberekong, ka jalo ba ne ba setse ba tladitse karata ya dibese ga ba na madi mo go bone gore ba ka palama dithekisi, dikotsi tse di diregang fa gona le strike ke go fisiwa ga dibese le go tswala di tsela.

Re ba refosane le ba ditekesi, gore ba ditekesi le bone ba kgone go pega batho ba bangwe. Ga bese e ka ema ka dinao nka dirisa dipalangwa tse dingwe.

Ee, bese e tlile ya ntshia ka lebaka la gore ke ne ka dira ka bonya go ipaakanya ka jalo ya feta ise fetse go ipaakanya.

Di kile di a nna teng ditshupetso tsa dibese, mme di ne di a ama baagi thata ka gonne bese e le tlhwatlhwa tlase go gaisa ditekesi.

Tsela tse dingwe ga di a siamela gore bese e ka tsamaya mo go tsone, tse dingwe ga di o mo mmepe teng ka jalo dibese ga di kgone go tsamaya ko metseng e mengwe.

E thata ka gonne ga ba oketse thata jaaka ba ditekesi, ba oketsa ka seelo se se bikinyana.

Le fela go bontsha gore tirelo ya dibese e ne e sa kgotsofatse ka sepe, lesome go bontsha gore tirelo ya bese e ne e kgotsofatsa ka pelo yotlhe, mabaka go fa kgopolo e e tlhamaletseng, se fa motlhatlhedi kgopolo e e motlhofu e e dirang gore ba tlhaloganye boemo jwa tirelo ka tsela e e potlakileng.

Ke sa itumela ka gonne ke ne ke setse ke tladitse karata ya bese, ka jalo ga ke na madi a gore nka palama dipalangwa tse dingwe. Mme ke tla tshwanela ke gore ke adime madi gore ke kgone go ya tirong.